Oliviwe, ummeli oneminyaka engamashumi amane kufanele aqwalasele izici ezifana nenzuzo, nezingozi zokuboleka imali yomuntu siqu. Okuhlanganisa intshisekelo ezikhokhwa, isikhathi sokukhokha, umthwalo wemali ozoba khona, isimo sakhe sezimali, nezinselelo ezingase zibe khona uma engenazo izimali zokubuyisa. Kumele futhi acabangele uma kuzoba nomthelela ekutholeni izikweletu noma ekuthuthukiseni isikhumbuzo sakhe sezimali.

Gap cover, iwuhlelo lokuthola isiqinisekiso esengeziwe esivikela uma imishwalense yezempilo ingakhokhi yonke imali ethile yokwelashwa, ikakhulukazi uma imishwalense yokwelashwa ingakwazi ukubuyisa izindleko eziphezulu. Lokhu kusiza ekugcwaleni umehluko phakathi kwalokhu kwalokho okukhokhwa umshwalense nezinye izindleko ezidingekayo.

Ama-medical aid broker, adlala indima ebalulekile ekusizeni abantu ukuthola izinhlelo ezihambelana nezidingo zabo ngokubahlola, ukubanikeza izeluleko, kanye nokubaqhathanisa izinhlelo ezahlukene. Izinzuzo zifaka ukufinyelela ezinhlelweni ezihambelana nezidingo zomuntu. Ukunciphisa isikhathi sokucinga, kanye nokuthola izaphulelo, kodwa izinselela zingaba khona uma ama-broker enza ukukhethwa kwezinhlelo ukuze athole ama-commission, noma uma enganikeza izeluleko ezingahambisani kahle nezidingo zomuntu.

Ngalesi sikhathi sokulinda isicelo se-UIF, kungenzeka ukuthi uzizwa engakhululekile futhi ukhathazekile, ikakhulukazi uma ubhekane nobunzima bezezimali. Ungaqiniseki kwalesi sikhathi kungaba nomthelela omkhulu emoyeni, njengoba umuntu engazi ukuthi uzothola malini, noma kuzothatha isikhathi esingakanani. Lokhu kungadala ukukhathazeka okukhulu, ikakhulukazi uma kukhona izidingo eziphuthumayo ezifuna ukuxazululwa.

Uma ngabe usanda kuphelelwa umsebenzi, ukusabela kwami kokuqala kungaba ukukhathazeka nokwesaba okukhulu. Lokhu kungabandakanya imizwa yokungaqiniseki mayelana nekusasa, ukuphazamiseka kwezezimali, kanye nokungazi ukuthi iziphi izinyathelo okufanele zithathwe. Izinyathelo zokucala zokucwaninga izinzuzo ze-UIF zifaka zifaka ukufaka isicelo ngokushesha, ukuqinisekisa ukuthi ngihlangabezana nemibandela ye-UIF, nokuhlola izinketho ezitholakalayo zokuxhasa ngesikhathi sokungasebenzi. Lokhu kuzoba kuhle ukunciphisa ukukhathazeka okuvela ekulahlekelweni ngumsebenzi.

I-overdraft yomuntu siqu, iwukubolekwa kwemali ebhange uma imali ese-akhawuntini isiphelile. Okuhle ukuthi ingasiza uma kuvela isimo noma izimo eziphuthumayo noma kudingeka imali ngokushesha, kodwa okubi wukuthi, ibiza kakhulu. Kukhona izintshisekelo eziphakeme, futhi uma ingasetshenziswa kahle ingaholela ezinkingeni zezimali. Ngakho, umndeni ongenayo imali eningi kufanele ayisebenzise ngokucophelela.

Uma usesimeni esinzima sezimali, ukukhokha inkokhiso yonyaka kungase kuzwakale kuwumthwalo ongadingekile, ngoba imali leyo ingasetshenziswa kwezinye izidingo eziphuthumayo. Nokho uma le nkokhiso izoletha izinzuzo ezinkulu ezifana nokufinyelela ezinsizeni ezibalulekile, kungase kube ukufanela noma okufanele.

Nganginenjabulo ngenkathi ngiya ebhange niyofaka isicelo semali mboleko yomuntu siqu, ngoba abasebenzi babenobungani futhi bachaza kahle izinqubo. Nokho ngangingenelisekile ngokuphelele ngenxa yokubambezeleka ekugunyazweni kwemali, kanye nezimfuneko eziningi ezinzima.

Ezinye zezinselele abantu ababhekana nazo zifaka ukungabi nokufinyelela okuqhubekayo ku-inthanethi noma ugesi. Okwenza kube nzima ukusebenzisa amapulathifomu emali aphathwayo. Lokhu kuholela ekubambezelekeni kwezinkokhelo, ukungakwazi ukuthumela, noma ukuthola imali ngesikhathi, kanye nengcuphe yokulahlekelwa idatha noma imali ngenxa yokuphazamiseka kwe-system.